Ah-eh, botsho bo hantle for mafu. Le teng tshweu e hantle for manyalo. Tshweu manyalong e bontsha lethabo. Botsho for lefu, le bontsha hore jwale motho enwa o sa ile ebile jwale ke colour e hlomphehileng.

Eya, motho e mong le mong a tshepang Modimo. Ah-ah nna nka mo amohela ka matsoho. Ho ba lefatshe lena ha se la rona ke la .

Ke nahana hore ke ka baka la environment. Hape ke ka baka la rent hape hore mo mo bulding eo e le e dutseng teng.

Ah-eh, kereke e sa tantsheng ha e bina ke e jwang? Re lokela ho tantsha ha re bina. Hoba jwale o tlo bina pina e tantshang, o sa tantshe jwang?

Hona tjena Afrika Borwa ha e na mesebetsi so motho a ipulelang kgwebo ya ho rekisa dijo, o butse kgwebo ena e hantle. Hoba jwale ha a emele hore a fuwe ke mang tjhelete. Wa iketsetsa tjhelete e kena matsohong a hae.

Dumelang bo ntate, lebitso la ka ke Lerato. Ke batla ho rekisa hlooho ya kgomo, ke rekise papa le tsona di-salad ka thoko. Jwale ke botse hore bontate ba ka kgalla hore ba reke dijo tseo tse jwalo, kapa ke eng e nka e kenyang menu-ng ya ka?

Eya, motho le motho o lokela le hore, le ha le University. A nne a rutwe ka leleme la habo. Hoba jwale, makgowa a ke ke be a batla ho ithuta Sesotho. Mara rona re le batho ba batsho, tshwanetse ke wa hore re ithuta Afrikaans le English.

Mahaeng ho monate hoba le crime e nyenyane hape e ya fokotseha. Ho ba se motho a se etsang, se ntse re mo potlakela re mo thola ka mapele. Hape mahaeng ho monate hoba ha hona lerata la ditekesi tse ntse di ya hodimo le tlase. Hape re batho ba itjallang ditholwana tsa rona.

Ke rata ho ja mala le mohodu, maotwana a dikgoho le hloho tsa teng. Le hlooho ya nku, le melana ya kgoho.

Helang! Mannyeo, Teboho ke o tlo romella lengolo ha e monono la lenyalo. Ke kopa o nfe nomoro tsa bo malome ke tsebe ho ba hlalosetsa sena se tlo etsahala.

Lebitso la ka ke lerato. Lebitso lena le bolela lerato pakeng tsa mme wa ka la ntate wa ka.

Ah-eh, ho ba Morena o kekebe wa lokelwa kotlo. ee, haebe ho na le phoso eo oe entseng. O ka kgalemelwa hona mono, mara kotlo yona o kekebe wa e fumana hoba o wa boreneng.

Batho ba hona tjena ba ikutlwa. Batho ba hona tjena ha ba batle ho bua ha phoso e le teng. Ke ka mong meetlo e sa etsuwing. Ba bang ba nahana hore hape ba tseba ho feta ba bang.

Borena bo bong le bo bong bo na le komiti. Jwale motho ya ikarabellang ho hlomamisa le ho beha morena ya loketseng ho ya ka hona. Ke komiti.

Ae, ntho tse etsuwang mabollong. Ha ke nahane hore o tshwantshe di tholwe kapa e be di-qualification kapa batho ba di balle di-university-ing. Ntho tse fellang mahaeng di etsuwa tse etsuwang mahaeng di felle mohaleng. Ha di hlokahale hore di nne di kenywe di-university.

Ha ke ke be wa kgonahala hore football, rugby le tennis di bapalle ka hara stadium se e one. Ho ba e nngwe le e nngwe e hloka space sa yona.

O re e bohlokwa haholo. Hape ha se ntho a e thabelang hore bana ba fete ho yona.

Re lo fana ka di-invitation card. Ha re tloha mono, re tlo ya ho mme maMokwena a baker-ng ebile a phehang. A re tloha mono he, re lo sheba mese le di-suit hore di hantle na. Ha re tloha mono he, re lo sheba moruti ya tla a tlo hlohonolofatsa letsatsi leo la lenyalo.